Kulula ukulima iminqathe ngoba xa uyihoyile uyipha umhlaba uze uqiniseke ukuba ifumana amanzi awoneleyo, akubi nzima ukuba ikhule ikhawuleze. Yinto eyenzeka lula leyo. Ngoko ifuna ubani oyityalileyo aqiniseke ukuba uyayihoya, aqiniseke ukuba uyipha amanzi, aqiniseke ukuba uyipha umhlaba.

Ndiyangqinelana nam ukuba awuyidingi imfundo esesikweni ukuze ube ngumlimi ophumelelayo. Baninzi abalimi abaphumelelayo abangenamfundo kwaye ukulima akuhambi ngemfundo. Ubani ongenayo imfundo unokwazi ukutyala, ankcenkceshele, ahoye izityalo noba imfundo akanayo. Ngoko akuyidingi ngokwenene imfundo ukuze ube ngumlimi ophumelelayo.

Eli nyathelo lokutyala ujongilanga liphucukile kuba esi sityalo sinemfuno ephezulu, ngoko ndicinga ukuba sizawusizisela imali esiyidingayo. Sizawusenzela imali size sikwazi ukuphucula ishishini lethu, likwazi ukudlondlobala. Ngoko masizame ukusebenzisana ekuqinisekeni ukuthi esi sityalo sisihoya ngendlela efanelekileyo ukuze sikwazi ukuphuhlisa ishishini lethu.

Kulula kakhulu ukutyala nokulima isipinatshi kuba sidinga amanzi aneleyo ukuze sikhule ngokukhawuleza. Ngoko xa ubani eqiniseka ukuba uyasityala, xa esikhuthalele ngokusinkcenkceshela ngokwaneleyo, isipinatshi siyakhawuleza ukhula. Sikhula ngokungummangaliso. Ibe ke ngoku sifuna ukufumana nezondlo ezisuka elangeni ze zifumane amanzi.

Abantu abafuyileyo abafumani uxhaso ngokwaneleyo ngabasemagunyeni. Banintsi abantu abafuyileyo abazimele ngokunokwabo, abaqiniseka ukuba bazithengela ngokunokwabo izinto abazidingayo for imfuyo yabo. Indlela abangaxhaswa ngayo kokuba banikwe imali ngabasemagunyeni, imali yoxhasa abantu abafuyileyo kuze bakwazi ukunakekela imfuyo yabo, ukuhoya imfuyo yabo. Ngoko basenokunikwa le mali okanye bathengelwe izinto ezinokubaxhasa abazidingayo.

Ndingathanda umsebenzi wokuhoya izityalo. Izityalo, kulula kakhulu ukuzihoya. Zifuna amanzi, zifuna ilanga, zifuna ukuphiwa umhlaba, akufani nezilwanyana. Umsebenzi wokuhoya izilwanyana unzima ngolona hlobo kuba zona funeke uqiniseke ngeento ezinintsi. Zimana zigula, zifuna ukutya. Ukutya kwazo kuyabiza ngolona hlobo, ngoko umsebenzi wokuhoya izityalo ndiyawuthanda kakhulu. Ibe ndithanda nale nto yokusebenza ngomhlaba, ndiyithanda ngolona hlobo. Kumnandi ukubukela izityalo zakho zikhula ziba zihle, ube uzibone zisuka ebuncincini ziye zikhula kwasebuncinaneni.

Sisipinatshi, yikhaphetshu, ngumnqatha, yibhitruthi. Ezi zityalo zenza ngcono nakwixesha elomileyo, ibe ubani angazityala. Aqiniseke nje uba uzipha amanzi awoneleyo.

Angayikhusela ngokumane eqiniseka ukuba zifuna isitofu zokuba zikhuseleke kumakhalane.

Lo mhlaba, ukubuyiselwa kwawo kungancedisa kakhulu kuba abanye basenokuwusebenzisa ukulima. Ukulima kuyayigxotha intlupheko. Basenokuwusebenzisa abanye ukufuya, abanye basenokwakha izindlu ezizobangenisela imali. Zonke ezi zinto ziyaphuhlisa. Ezinye zinokuvelisa namathuba emisebenzi kwalapha kuzo, zinciphise intlupheko ngaloo ndlela.

Ndicinga ukuba isenoba bubuqhophololo kwabasemagunyeni, iphinde ibe kukungabikho kwemali kakuhle okanye ukungasetyenziswa kwemali ngohlobo ebekufanele uba isetyenziswa ngayo. Ezi zinto zinokwenza kungakwazi uba ibuyiselwe umhlaba.

Umbona siyawutyala ehlotyeni ukhule, uvuthwe kakuhle. Imithwani siyayityala ehlotyeni, iitumato siyazityala ehlotyeni, njalo njalo.

Ndingafuna ukuqonda uba hlobo luni lwala maqunube bawaphetheyo, ndize ndibacacisele uba amanye amaqunube anokuba nobungozi. Ndingafuna noqonda uba bebengakawatyi na, ndizame ukuwahlolisisa uba akungawo na la anobungozi.

Kulula ukuyityala itumato nokuyilima kuba yona iyakwazi ukumelana iyakwazi ukumelane nobume . Iyakwazi ukumelana nawo. Ibe idinga amanzi aneleyo ukuze ikhule, idinge ukuhoywa kakuhle.

Ukuba bendinokuba yinkomo, bendinakuzithiya ngegama elinguNomandla ngoba bendizawuba yinkomo enamandla, eyomeleleyo. Ngoko beliza kundifanela elo gama njengenkomo.

Yho, ndisithanda kakhulu isipinatshi! Sinezondlo isipinatshi, sinezakhamzimba. Siyanceda emzimbeni womntu, sinempilo. Ndiyasithanda isipinatshi kwaye simnandi. Xa siphekwe kamnandi sibamnandi kakhulu. Zininzi neendlela zokusipheka, zininzi iindlela zokusitya nezinto onokusitya nazo. Simnandi, siyathandeka.

Kungayichaphazela kakubi kuba xa kuzoba ngaphandle kwembuyekezo, loo nto ithetha uba akukho mali izawungena, akukho nto izawungena ezokwenza uba kuxhaseke. Ngoko ingachaphazela ngokuthi idale intlupheko kunokuba iphuhlise.

Hayi, akusenjalo. Akusenziwa gadi ngenjongo zokuxhasa abangathathi ntweni. Ubani wenza ngoku ngenjongo yokuzixhasa kunye nosapho lwayo. Kanti azisekho kangako iinzame zokuphuhlisa iindawo esihlala kuzo ngoku, zisebugxwayibeni.

Iintsapho ezinintsi ezihlala ezilalini ezinamali. Yonke into iqalwa ngemali, kwa ukuziphilisa kokulima kufuna imali. Izityalo zithengwa ngemali, nezichumiso, yonke loo nto. Ngoko abanayo imali yokuqala olu shishini. Okunye nomhlaba owaneleyo usenokungabikho, wokuba bakwazi ukuqalisa. Ngoku ezi zinto ziba lucelomngeni.

Andiqondi uba ikhona ngokwaneleyo oomashini . Ilizwe loMzantsi Afrika iselilizwe elisadinga ukuncediswa ekuphuhlisweni nasekufumaneni imali eyaneleyo ekuxhaseni amashishini ethu. Amashishini aseMzantsi Afrika asayidinga inkxaso, asayidinga.